Tshenzhemo ine nda i wana musi ndi tshi kho reila thekhisi ndi uri ndi kho seṅwa nga vhathu uri zwine nda na kho to nda kho ita zwivha zwi si zwavhuḓi, nda ḓi wana ndi tshi khou khakhisea kha musi hu na goloi phanḓa hanga ndi kho kho vhudzwa nga mafhungo uri ni kho ṱoḓa uri wanisisa khombo. Zwino ndi zwithu zwine mureili wa thekhisi a ṱanganedzana nazwo na dzi badani na ṱhirafiki na yone ivha hu vha hu na ṱhirafiki musi u tshi kho reila thekhisi, na u imisiwa nga mapholisa ngori vhathu vhane vha reili vha dzi thekhisi ndi vhathu vhane vha vha vho lindelwa nga mapholisa tshifhinga tshoṱhe uri ndi ḓi wane ndi khou fainiwe ndi tshi kho ṅwaliwa na thikhithi.

Nṋe ndi vhona unga musi u tshi kho tshimbila nga bupho zwi a tshuwisa zwa dovha zwa takadza ngori u tshi kho tshimbila nṱha ha ngei u tshi kho vhona fhasi u tshi kho vhona zwithu zwo fhambananaho zwine a u koni u zwi vhona musi u tshi kho tshimbila fhasi u kona u zwi vhona musi u nṱha. Zwino ndi vhona zwi zwavhuḓi zwi tshi tshuwisa zwi sa tshuwisi, zwiṅwe zwi a ḓi takadza zwiṅwe a zwi takadzi, zwino a zwi a zwi a tshuwisa ngori ndi vha hu vha hu lwo thoma ndi kho ḓi wana ndi khou namela bupho, ndi a ḓi tshuwa uri ha nga itea ḽa wa hu yo itea mini. Zwino muṅwe na muṅwe muthu u dzula a na nyofho zwi tshi ḓa kha bupho.

Ee nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha aluwa vha tou ṋekedziwa zwienda ngori vhanwe tshelede ine vha vha vha tshi kho i wana ivha i tshi i tshelede ine vha to ḓi wana vha tshi kho renga zwiḽiwa vha ḽa na miṱa yavho, wa wana vhaṅwe hu sina na muthu na muthihi ane a ne a khou shuma, wa wana vhatshi kho balelwa u ḓi rengela zwiambaro, vhatshi kho balelwa u ḓi rengela zwiendawi. Zwino ndi vhona unga nga ri muvhuso u tea u dzhenisa tshanḓa kha malugana na vhakegulu sa musi vhaṅwe vha tshi ḓi kona u u thusa vhana na zwino vhakegulu na vhone kha vha thusiwa hune vha ḓo ḓi wana vha sa khou tshimbila nga milenzhe, musi huna phepho u wana muthu muhulwane a tshi kho tshimbila nga milenzhe. Zwino ndi vhona uri muvhuso kha u dzhenelele kha u dzhenise tshanḓa kha mafhungo a vhaaluwa.

Nṋe zwine ndi nga ita ndi nga ya kha mureili nda vha lumelisa nda amba navho nda vha vhudzisa uri hune eḽi bisi ḽi kho ya kha shango ḽa ḽa Ngwenani na, kharali ḽi sa khoya hone nda kho humbula uri vha phirise kha kha kha zwine nda na kho vhudzisa ngori hei nḓila ine ra na kho tshimbila ngayo. Nṋe ndovha ndi sathu vhuya nda ḓi wana ndi kho tshimbila ngayo. Zwino ndi nga vha kha musi ndo ḓi wana ndo dzhena kha bisi ḽi si ḽone ḽine ḽa na kho ya Ngwenani, zwino nda khou humbela u to vhudzisa vho uri vha mu pfhukisa vho uri ndi songo ḓi wana ndo xela na nne.

Ndi ngauri i ḓo dzudza vhathu vha uvhavha, mihwalo minzhi a i toḓei thekhisini ngori i dzudza vhaṅwe vhathu u vhavha, u wana muṋe wa muhwalo a sa ṱoḓi u badela sithi, wa wana vhathu vho dzula u vhavha. Zwino zwi takadza musi a tshi khou badela sithi ra kona u ḓi wana na rine ro dzula ro dzula zwavhuḓi hu si na muthu ane o swikaho hune a na khoya hone o vhaisala ngori muṅwe na muṅwe ovha o badela tshelede i linganaho. Zwino vhathu vha balelwa uri vha bvise tshelede yo badela sithi wa wana zwi tshi kho konḓisela vhathu uri mihwalo a itshi a ṱoḓea nga ngomu thekhisini ngori vhathu a vha ṱoḓi u bvisa tshelede.